Tlhokomelo ya bagodi e ka tokafadiwa ka go netefatsa gore mo mafelong ao ba netefatse gore go na le magae a e leng gore bagodi ba ka nna go one. Gape ka foo ba ka netefatsa gore ba fitlhele batho ba go tshwana le baoki ba e leng gore ba ka ba oka. Le gape fa ditirelo tsa go tshwana le bo ditleliniki fa ba ka romela badiri ba tlhokomelo, e leng bona ba ba bidiwang ma home based care mo nageng ya rona. Mme go le jalo bagodi ba ka thusiwa gape le ka gore puso ya rona e ba agele magae, fa ba ka dulang teng gore ba tlhokomediwe teng. Mme go le jalo ba romele baoki tsatsi ka tsatsi go netefatsa gore ba sireletsegile, gape le ba ka dira gore ba ba beya mo lefelong le e leng gore le phepa, mme tshireletso ya bona ke ya manontlhotlho a kwa godimo.

Go tlhomama ga bagolo kwa batlhokomeding go ama matshelo a bona sentle, ka ntlha ya gore ba fitlhela tlhokomelo e e siameng ebile gape le tlhokomelo e e phepileng. Ebile ba ja dijo tse di phepileng tsa maleba, ebile ba kgona go ikgolaganya le baoki go kgona gore ba ba alafe malwetse a bone. Gape le ba masika a bone ba kgona le go ba etela kgapetsa-kgapetsa kwa batlhokomeding ka nako tsotlhe. Mme fela jalo go ka nna boima ka malatsi a mangwe fa bagolo ba gopotse ko masika a bona, empa fela go sena batho ba ba tlhokomelang kwa malapeng a bona. Ke ka foo kwa batlhokomeding ba kgona go fitlhela tlhokomelo e e maleba, tlhokomelo e e phepileng, ebile tlhokomelo e e nang le baoki ba tla nnang ba ba lebelela kgapetsa-kgapetsa.

Mo tikologong ya rona go na le ditlamelwana tse di rileng go ka leka go thusa bagodi ba ba godileng. Re na le ba lefapha la matshelo e leng bone ba karolo ya home base care. Ba etela metse kgapetsa-kgapetsa go lekola bagolo ba ba godileng, mme le go ba netefatsa gore ba tsaya melemo ya bona sentle, ebile gape le go netefatsa gore ba dula ba phepile ka nako tsotlhe. Ba ba lebelela tsatsi ka tsatsi mme ba ba kwale mo mokwalong a bone le direkotong tsa bona go di isa kwa ditleliniking, le go netefatsa gore ka nako tsotlhe matshelo a bona a bolokegile. Lefapha le le botlhokwa thata la home based care le le tlhamilweng ke puso ya rona, go leka go ka dirisana le baoki mme le go tlhokomela batsofe ba ba godileng mo tikologong ya rona. Ba teng bone ba bidiwa ba lefapha la home based care.